Mme di network tseo tse re di sebedisang, di bereka ka dithawa. Re sebedisa 4G le 5G e fumanehang, empa sena se itshetlehile ka hore na o dula hokae ka nepo. Ka kopo re fe address-e kapa sebaka se haufi, re tle re shebe hore na network e teng, hantle moo re batlang hore e fumanehe tshebeletso e tsitsitseng le e ntle.

Difilimi tseo tse ke di ratang tse etsiwang mona Afrika Borwa, di tshwanang le bo funding Lerato, tse tshwanang le bo ee yooh di ngata. Ke ya di rata hobane ee di tlisa mesebetsi e mengata, tse tshwanang le botsotsi tjenana.

Tjo bolo e monate hobane ho na le di player's tsa kgale, tse tshwanang le bo Jomo Sono, bo Berny Mcarthy ka nakong tsele tsa di ee cup mane ba dlala F-NB stadium, jwale ba tsusitse lerato la bolo. Ene hape ke batla ho sheba Pirates hobane e tlo dlala le Sundowns-o, and I just to see hore ke team-e, e feng e tlo win-ang. E etsa hore maikutlo a ka a ye hodimo.

Nna ke sebedisa ee facebook, social media jwalo jwalo, ke berekisa Facebook, TikTok, ee Instagram, etsijwang bareng ke ke IG, le twitter, ho bontsha ho sheba, ee di ditaba tse di ngata tse etsahalang mona lefatsheng lena la rona la Afrika Borwa.

Ee, jwale ke ya bona hore so jaiva di video tsena tsa mmino, ke kopa hore o dule o hlokomele ka nako tsohle, ene ke sugest-a hore o jwetse batswadi ba hao hore o o ntso etsang. Ene hape se ka beha hlakana le ntho tsa hao tsa sekolo. O dule hore o tsebe hore ba ho patala, ene o itholla le agency e tla o thusang ho thola mesebetsi e tshwanang le yena eo.

CV App ya thusa hobane e kgone ho thusa ho ngola resume ya hao, e kgone ho suggest a hore o ka isa kae resume ya hao, ee thusa haholo ho batho ba senang di-computer. If o berekisa mohala wa ee thekeng, o kgona ho ntso kena mo app-ong ya hao, o ntso tobetobetsa, o kgona ho hlwekisa hore CV ya hao e lokile, o kgona ho send-ela ko di-company tse ho hloka mosebetsi ntho eo CV.

Jo ditaba tse ke di utlwileng bekeng, ena, ke taba tsa moshanyana, elwe, o le ya na sebetsa mane scandal a actor as Nhlamulo. Ke ha ke bona mane facebook, post-ile video a kopa batho ba facebook hore ba mo thuse e ka bang tje ka eng kapa eng kapa tjhelete kapa dijo. Jwale ha ne ke bona hape the following day.

Bokamoso ba basebetsi, ke bona nkare ha nke ba kena hee mono di current trend tseo tsa bona mane social media e ka improve-r monetization ya bona hore ba thole tjhelete e ngata. Ka ntse ba creat-a content, ba sa stop-e creat-a content-e e kgahlisang di viewers tsa bona.

hobane nna ke berekisa Telkom, ke rata ho berekisa di-lte data bundles ke tsona tse nkareng hee ya qobella di dula sebaka se se telelenyana. Ke sanna ntse ng ke reka data letsatsi le letsatsi. Hape le or maybe o patala tjheletenyana ekareng bo ma two hundred a month, e tla o thusa hore o be le uncapped Wi-Fi o be le Wi-Fi e ka o thusang le letsatsi le letsatsi unlike, o ntso reka letsatsi le letsatsi.

Re dula reka data ka letsatsi le letsatsi hobane ba hloka ho etsa tjhelete le bona saeteng la bona.

Ke nahana hore printed media ha e sa etsiwa haholo hobane ha ho sana batho ba e rekang haholo, batho ba bangata ba tshwanang le nna, re sheba ditaba mane online social media. Re thusa ke hore reka data or re connect-a Wi-Fi-eng. free Wi-Fi or re ithekela Wi-Fi ya rona e ka tsamaisanang le di phone tsa rona ntlong?

Tjhe, ha zangi di utlwa hobane ke santsane ke le ya monyenyane, ke sa tsebe hore ho etsahalang. ke ya hopola ho president Nelson Mandela ha a setse a tswa mane tjhankaneng, ke ha re, bona hee se ho qala ho ba le di-line tsa vote-iwa hore he re be le black president mona Afrika Borwa. Empa tseo tsona ha ese ke di utlwe, ha ke di tsebe le hohang.

Hoba wa ho ba le Wi-Fi lekeisheneng e thusa batho ba ba haholo ho firstly communicate le di-family tsa bona, e ba thusa ka ho apply-a mesebetsi, e ba thusa ka ho apply-a di-university di college, ba kgone ho sheba di-email tsa bona. Le le ha motho o se na data wa kgona ya ntlong ko. nextdoor hore kopa leng connect-eng, ke kgone ho check a ntho tsaka tsa mosebetsi ba ka o thusa jwale bohlokwa haholo lekeisheneng. Le di-library mane le ha e le teng, hangata nna ne ntse ke berekisa library ke sena data hobane ke etsa application ya ka ya university.